Ndingathanda ukubona ukuba kuncitshiswe indlela ngoba apha elokishini iindlela zemoto zinintsi, iimoto zidlula zidlulile and abantwana abakhuselekanga ngaloo nto. Ngenxa yethini badlula, ukuze bafike esikolweni badlula ezindleleni zemoto apho ziyaluzelayo.

Zinogalelo olukhulu ngoba ukutya akusafani nokuya uba kuphekwe ukutya okungacacanga, uyakwazi upheka i-sevaral colours, ipleyiti noko ibukeke. Futhi ngoku umntu uyakwazi uzityela eyi-one hayi laa nto yeendishi, ngoba abanye abantu abathandi utya nabantu endishini eyi-one ngoba abanye abantu abacocekanga. So, zinogalelo olukhulu kakhulu, ziyancedisana ne-hygiene.

Ewe ndingatsho ndithi luyayifezekisa qha kuxhomekeka emntwini lowo ebefundisa uba ungumntu onjani na, ngoba otata bayayidlala indima yabo. Ndisitsho nje ndingayazi abakuthethayo namakhwenkwe kwiindawo zabo, umzekelo abayixelela amakhwenkwe esapha, kodwa ke ndicinga uba mna luyayifezekisa injongo yalo. Kodwa kuxhomekeka kubani, kwabantwana bangamakhwenkwe ukuba bafunda ntoni na kule nto bayifundisiweyo ngootata babo esapha.

Nazinto zixhalabisayo kukuba akusakhuselekanga phandle kukho izidlwengu, kukho ababulali, kukho abaxhwili. Ngoku kule ndlela yokuba abantwana bebheka esikolweni umgama omde besiya kwenye ilali yeyona mcelimngeni ube khona. Uzibuze ubana ke uba bafikile na, ingaba abadibanga nasidlwengu na. Zezona nto zixhalabisayo neengozi zeendlela ke, kodwa ke zizona zinto zixhalabisayo ezo ezingumcelimngeni.

Eyona nto ndingayithetha kukuba ukubiza isiduko sikamama akusuba ulahlekile ngoba umntu uzalwa ngabantu ababini utata nomama. Xa singakwazi usebenzisa esikatata nesikamama silungile ngoba uligazi lakhe ekugqibeleni.

Ndicinga uba njengoko ibizawuthi xa ingengomlungu ingumXhosa, ilolunye okanye ilolunye uhlanga ebezawubandakanywa. Naye umlungu konyanzeleka uba aziswe uba kuyenziwa into enje ilisiko lakulonkosikazi walo. So, ndicinga uba yonke into funeka eyazile njengoko ibiza kwenzeka xa ibingumkhwenyana ongumXhosa.

Eyona nto iyenza amalungu osapho angaboni ngaso linye kwinto zemingcwabo ngelinye ixesha iba yideyithi, ngumhla lo wokubekwa komntu. Ngelinye ixesha iba ziimali eziphumayo, abantu njengoba befaka kwimibutho iye ibe yenye into eyenza uba bangaboni ngaso linye kwinto yomngcwabo ngenxa yemali. Ngoba abanye bathatha bayakwazi ufaka umntu embuthweni ogqiba bangathini, bangakhuphi nto bayitye kubo imali ibe idingeka. Malunga needeyithi abanye abakwazi ucingela abanye, bayakwazi ukubeka ideyithi ekude okanye bayakwazi ideyithi ibekwe kufutshane babe beyazi uba abanye abantu abahlali kwalapha bahlala ezidolophini.

Ndingamcebisa ngokuthi iminyaka apha okanye apha ekhaya sisabambe isiko elidala loba umntana woluka xa eneminyaka elishumi elinesibhozo okanye xa enamashumi amabini ananye okanye anantathu, akaluki engaphantsi kweshumi elinesibhozo.